Ni nga va xavela tinjhovo va vaxinuna ni va xavela tinjhovo na tiphaxani kambe vaxisati ni va xavela minceka na masandhazi va boha na duku va vonaka ku ri i mutsonga.

Mihlalu ya ndhavuko i mihlalu leyi ku bombiwaka hi yona yi fambelana na ti-colour ta kona ku nga ri ti-colour ntsena na mahulelelo ya tona ta vulavula ku ri loko ni hulela hi ndlela leyi ni hulelela ku bomba swo fana na ya ku bomba loko wo hulelela hi pink i nga endla nhlalu wun'we u nga wu endla hi pink to saseka swinene kambe leyin'wanyana leyi ya or tin'anga a yivi hi ndlela yaleyo ya mikisiwa mikisiwa mihlalu leyiwani ka nhlalu wun'we hi yo mhaka ku na ku hambana.

Ni nga n'wi byela ku ri ni yile ni ya xava vuhlalu byi ri chekasini na njara na nayiti laha ni nga teka nayiti na njara ni swi ni swi ku ni kota ku rhungelela vutlhari lebyiya ni karhi ni teka yin'we yin'we ni chele a ndhichini ni karhi ni rhunga hi ndlela yeleyo ivi loko ni fika makumu ni karhi ni joyina hi ndlela yaleyo swi va kahle.

Hina maghaza xibelani lexi hi xi boha exisutini kutani hi jikajikisa tinyonga nga ku hi ba xindzuwandzuwani ku va ku ri ku cina ka hina naswona loko u yi kuma hi hlanganini i nge swi tshameli u nga swi rhandza swinene.

Vavanuna eka ndhavuko wa matsonga va fanele va mbala tinjhovo na timphaxani va khoma na tlhari ro kombisa ku ni n'wanuna.

Vavasati va machangani va mbala minceka na swibelani va mbala na na na masandhazi va boha na duku ha na mi byela n'we mi ta swi vona ku hakunene i muchangani la taka hi laya.

Mina ni ti rhandzela doctor Thomas Chauke loyi tinsimu ta yena ti akaka a ni se tshama ni twa a ka karhi a yimbelela nhlamba naswona wa aka mimiti yo tala mimiti yi kurile hikwalaho ka tinsimu ta yena.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xikwembu hikuva byi ni endla ku ri ni tshama ni ri matimbeni hi mikarhi hinkwayo.

Nkoka wa ndhavuko i ku va hi tshama hi karhi hi swi tiva ku ri hi leswi hi nga xiswona namuntlha kambe hi suka kwini i swa nkoka ku va hi tiva timitsu ta hina hi mikarhi hinkwayo.

Mina ncino lowu ndzi wu rhandzaka swinene i xibelani ni tsakisa hi loko vasesi va mbale swibelani va karhi va cina hi ndlela yo hlamarisa swinene.

Lexi ni xi dyondzeke hi tinsimu leti ni dyondze ku ti suma na ku ti phokotelela na ku ti cinela hi tinsimu leti na ku ti ni akile swinene ni n'wanuna hikwalaho ka tinsimu leti.

Mina ndzi tsakela Thomas Chauke loko a mbale tinjhovo a karhi a yimbelela a xitejini swa ni tsakisa swinene swi kombisa leswaku a nga cukumetangi Xitsonga xa ka hina a nga fani na ti-artist ta masiku lawa ta ku ti rivele hi ndhavuko wa hina.

I tiyindlu ta randavula leti nga makiwa hi switina swo hisiwa ti tlhela ti fuleriwa hi mabyasi.

Ntirho wa n'wansati i ku sweka na ku hlantswahlantswa na ku gingirika emutini ku sindza.

N'wanuna ntirho wa yena i ku pana tidonki a ya ka mati a heta a khulela khulela emutini ku tshama ku basile a handle ka jarata.